Ukukhutjhulwa kwentengo zethikithi lokukhwela ibhesi kusitshwenya khulu, sibabantu abakhwela iimbhesi begodu ebasebenzisa iimbhesi ukuya eendaweni, ngombana uthola ithikithi imali yakhona ikhuphuke khulu kodwana wena umkhweli ungabi nemali eyaneleko bona ungaragela phambili uyisebenzise ibhesi le. Kusihlukumeza khulu sibakhweli beembhesi.

Unobangela wokobana intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ingehliswa, kukobana abaphathi nofana abanikazi beembhesi, baqale khulukhulu ukuzuza ngeembhesi zabo kodwana abacabangeli abantu laba ebasebenzisa iimbhesi zabo ukuze bathole inzuzo le nofana imali kodwana bazicabangela bona begodu bacabanga neenkhwama zabo. Abasacali ukubaluleka kwabantu ebasebenzisa iimbhesi zabo.

Ukukhutjhulwa kwentengo kubalimaza khulu abantu abakhwela iimbhesi ngombana nangabe imirholo yabo ayikakhutjhulwa, kutjho bona kufanele baphungule imali eentweni ezinye ebazenzako. Njengalokha kufanele uphungule imali ekudleni okuthenga ngendlini, ukuze ungezelele emalini yakho yokuthenga ithikithi lokukhwela ibhesi. Ngaleyondlela kuphunguka ukudla ngendlini ukuze umuntu akghone ukukhwela ibhesi ayokusebenza ngemakhwitjhini.

Ikambiso engingathanda bona ilandelwe ngaphambi kobana kukhutjhulwe intengo yamathikithi. Kukobana abantu abathutha abantu abasebenza ngemakhwitjhini, bathome benze ilandelela bona abantu laba inengi labo lirhola malini, begodi ngiyiphi imali abazokukghona ukuyikhipha ukuze bayokufika emisebenzini yabo begodu kufanele, abanikazi bamabhesi beze ebantwini bakhulume nabo, balalele iinlilo zabo nokhunye. Ngaleyondlela abantu angekhe basaqhaphazeka nofana angekhe basadlelezeleka khulu ngombana iinlilo zabo zizabe zaziwa banikazi beembhesi.

Izinto ekufanele ziqalwe ngaphambi kokobana kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi, kukobana abantu abakhwela ibhesi leyo kubabantu abaphila esimeni esinjani. Kufanele kuqalwe bona abantu labo imali abayitholako lapha basebenza khona, kuyimali engangani begodi kufanele kuqalwe bona intengo leyo ezokubekwa, kuzoba yintengo ezibalingeneko boke na abantu abasebenzisa iimbhesi ngombana kukhona abantu ebathola imali encani abasebenzisa iimbhesi. Alo, imali nasele ikhutjhulwe khulu bazokudosa nzima.

Iye, kufanele urhulumende angenelele ngombana amakhamphani amanye weembhesi, akhuphula iintengo khulu ngendlela ekungakavunyelwana ngayo. Lapha okhunye bakhuphula iintengo kodwana uthole bona iimbaseli zehlile. Ngaleyondlela kudlelezelwa abantu ebasebenzisa iinkhwelo lezi kungakho kufanele bona urhulumende angenelele, ahlole ikambiso eyenziwako bona kukhutjhulwa njani imali yeembhesi nofana imali yokukhwela iimbhesi lezo.

Ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi, kungabadosa khulu abatjhayeli beenkoloyi ngombana bazokubona nabo bona ukuzitjhayelela ngekoloyi yakho wedwa kudla imali enengi ukudlula lokha ukhamba ngesithuthi somphakathi nabanye abantu. Ukwehla kweentengo zokukhwela ibhesi kungenza umehluko omkhulu ebantwini abanengi, ekufaka hlangana ukwehlisa into ebizwa bona yi-traffic jam ekusiminyaminya lapho uthola iinkoloyi zizinengi endleleni yinye zitjhinga endaweni yinye. Alo, abantu nabangabona bona iimbhesi zehlile nofana intengo yokukhwela ibhesi yehlile, kungehlisa izinto ezinengi. Abantu bangaba banengi eenthuthini zomphakathi begodi indlela angekhe isaba nesiminyaminya.

Iinkhamphani zikhuphula iintengo zokukhwela ibhesi qobe nyaka, kodwana kubuya kurare ngombana imali nofana intengo yeembaseli iyehla, iyakhuphuka kodwana bona bakhuphula intengo yokukhwela ibhesi abasehli. Nyakanonyaka bayakhuphuka nanyana intengo yeembaseli yehla bona abehli. Leyo kungenye yeendlela yokudlalezela abantu ngombana kufanele intengo yeembaseli nayehlako nemali yokukhwela ibhesi yehle kodwana amakhamphani weembhesi akayehlisi imali. Ijama lapho unyaka olandelako bakhuphule baye phambili nanyana intengo yeembaseli ingakakhuphuki.

Abantu abadosa emhlweni nakukhutjhulwa intengo yabakhwela iimbhesi awa, abacabangelwa ngombana amakhamphani wamabhesi amane akhiphe isaziso kobana ngelanga elinje nofana ngenyange enje intengo yokukhwela ibhesi izokukhuphuka. Abasuki lapho bona beze ebantwini bazokubuza bona intengo yokukhwela ibhesi nasingayi khuphula kangaka, nofana nasingayi khuphula nje nizokukghona ukuragela phambili niyikhwele ibhesi na? Kodwana amakhamphani wamabhesi amane ayazicabangela aragele phambili nokukhuphula, ngaphandle kokubuza abantu abakhwela iimbhesi zabo bona kulungile na bona singakhuphula kangaka.

Izinto ezihlukumezako nawukhamba ngebhesi ukuya emsebenzini zinengi, ezinye zazo kukobana izulu nalinako iimbhesi ezinengi ziyanethela, ufika emisebenzini sele umanzi, nezinto oziphetheke zimanzi. Okhunye kukobana iimbhesi lezi azisisebujameni obuhle, ungathi usakhamba ngayo ikhuphuke ijame eqadi kwendlela, utjhiywe sikhathi uthi nawufika lapho usebenza khona, ufike ngemva kwesikhathi, uthole abantu osebenza nabo sekukade bafikile bathomile nange izinto azenzako. Okhunye kukobana iimbhesi lezi azifiki ngesikhathi lapho kufanele zisithathe khona.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukobana loke ithuli elivukako ibhesi le nayikhambako, lingena ngaphakathi ngebhesini, nirhitjhwe nezembatho enizembetheko ngalesosikhathi zingasahlanzeki. Obunye ubudisi kukobana abantu ebanobulelwe lobu besifuba bayathikamezeka, bavaleke ngenca yokuthi baphefumula ithuli loke elingena ngebhesini.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zizodwa konga isikhathi begodu nesiminyaminya asibi khona. Isikhathi siyongeka abantu bafika ngesikhathi esifaneleko la kufanele baye khona, angekhe umuntu atjhiywa sikhathi nakufanele akhambe begodu woke umuntu uzokwazi kobana ibhesi uzoyithola kuphi nanyana kukunini.

Nawukhamba ngebhesi ibanga elide waphatheka phakathi nekhambo, uqala indawo ozokghona ukuzikhulula kiyo bese wazisa umtjhayeli ukobana endaweni enje, ngibawa ukuzikhulula ngombana ngiphathekile begodu kulilungelo lakho kobana nawuphathekileko umazise umtjhayeli akuvumela kobana uzikhulule.

Unobangela wokobana imali yokukhwela ibhesi ikhuphuke, kukhuphuka kwezinto ekufaka hlangana iimirholo yabatjhayeli bebhesi neembaseli ezikhambisana iimbhesi lezi. Ukukhuphuka kwalezozinto, kukhuphuka kwentengo yokukhwela ibhesi.

Iinkoloyi zomphakathi kufanele nawufuna ukuzikhwela utjhinge lapho bazibeke khona kobana nikhwele, kodwana iinkoloyi ezizijameleko ziza lapho ukhona zikuthatha emasangweni, ziyokubeka la uyakhona nakhona la zikubeka khona zikubeka emasangweni kodwana iinthuthi zomphakathi angekhe zakwenza lokho zinala zikhamba khona, zinala zijama khona, ngizo iindawo la kufanele zilayitjhe khona abantu. Akwenzeki kobana isithuthi somphakathi singasuka la kufanele sijame khona sizokuthatha la uhlezi khona wena, ngiyo into eyenza abantu ukobana bathathe lezi iinkoloyi ezizijameleko bakhambe ngazo.

Iwathinta khulu begodu iwathinta kumbi ngombana intengo yeembaseli nayikhuphukako kutjho bona nekhambo ozobanalo lizokufuna imali enengi kodwana nalehlako kutjho bona ikhambo lakho kuzoba likhambo elula begodu nekhambo lemali ephasi. Iimbaseli kungenye yezinto ezidlala indima ekulu eenkoloyini nofana eenthuthini ezikhona, ukukhuphuka kwayo intengo le kutjho khona kobana nekhambo lakho lizokufuna kobana ungene khulu ngesikhwanyeni.

Intengo yeembaseli ithi nayikhuphukako kubenzima ngombana umuntu uthi nakaziko bona ikhambo lakhe lenyanga leyo lizokufuna amalitha angangani weembaseli, amede nemali kobana ilitha ngayinye lifuna malini bese kuthi nasele ayihlelile imali leyo ayibekile, intengo yeembaseli ikhuphuke okutjho bona khona iimbaseli ezozokuphunguka ngombana imali izabe ingasaneli kobana uthele iimbaseli ezingako, ngaleyondlela umuntu otjhayelako ulimala khulu.

Ukukhuphuka kweentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi kungithinta khulu ngombana ibhesi bekusithuthi esithembele kiso sibabantu abakhwela ibhesi. Manje ngokukhuphuka kweentengo, lokho kwenza kobana kubenzima begodi kungasakghonekali bona abantu ibhesi ngendlela ebajwayele ngayo ngombana iintengo zikhuphuka khulu ekubeni abantu abanayo imali eyaneleko kobana bakhwele iimbhesi.

Into ebangela kobana intengo yamathikithi bangayehlisi lokha nakwehla iimbaseli kukobana abaphathi beembhesi baqale ukuzuza khulu ukudlula iimfuneko zabantu ebasebenzisa iimbhesi zabo. Lokho kubangela kobana nanyana iimbaseli zehla, bona bangehlisi intengo yokukhwela iimbhesi.

Abakhweli ebasebenza emakhwitjhini kubalimaza khulu ngombana imali ebayirholako ayisiyinengi begodu lokha nakukhwela iimbaseli bese kukhwele intengo yokukhwela iimbhesi, kutjho bona imali ebayirholako izobayincani begodu kuzokosa kobana baphungule eentweni abazenzako ukuze bakghone ukukhwela iimbhesi ngamalanga baye emsebenzini. Lokho kubalimaza khulu begodu nemirholo yabo ayikhutjhulwa msinyazana lokha nakuqeda ukukhutjhulwa intengo yokukhwela iimbhesi.

Ikambiso engingathanda kobana ilandelwe ngaphambi kobana kukhutjhulwe intengo yokukhwela kweembhesi, kukobana abaphathi beembhesi bathumele abantu bayokuhlola ukobana abantu laba abasebenzisa iimbhesi ngamalanga bazokukghona kobana bathenge amathikithi wabo nasele kukhutjhukiwe. Begodu kufanele benze ilandelela yokobana abantu abanengi abakhwela iimbhesi zabo kubabantu ebaphila ipilo enjani nofana abanemali engangani. Lokho kuzokusiza kobana nakukhutjhulwa intengo yokukhwela kweembhesi bayikhuphule kuhle, bacabangele woke umuntu okhwela ibhesi.

Izinto efanele ziqalwe ngaphambi kobana kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi, kufanele batjheje kobana amabhesi wabo akhwelwa babantu abanjani begodu ebasebenza kuphi. Ngaphambi kobana bakhuphule kufanele bazi ukobana abantu ebasebenzisa iimbhesi zabo kubabantu ebanemali engangani begodu nabazoyikhuphula ngemali engaka, kutjho bona woke umuntu uzokghona ukulithenga ithikithi akhwele ibhesi.

Iye, kufanele urhulumende angenelele ngombana abantu abanengi badosa nzima lokha iinkhamphani zeembhesi zikhuphula intengo ngendlela engamthetho. Uthola abantu sele babhadela imali enengi kodwana kufane. Abantu abadosa nzima, uthola umuntu akhipha imali enengi ngekhambo elilula kodwana urhulumende nakangangenelela angenza yoke into ibelula begodu woke umuntu ajabule.

Iye, ukwehla kweentengo zokukhwela iimbhesi, nakungehla kungabiza abantu abanengi kobana basebenzise ibhesi ukuya emisebenzini yabo ngombana umuntu uzokutjheja kobana yimalini ayisebenzisako ukuya nokubuya inyanga yoke, ayilinganise nale yebhesi. Imali yaba ngaphasi kwale ayisebenzisako lokha nakatjhayela ayedwa, lokho kuzomenza kobana afune naye ukubahlangana kwabantu ebonga imali ebakhamba ngeembhesi ukuya nokubuya emsebenzini.

Intengo yokukhuphulwa kokukhwelwa iimbhesi ikhutjhulwa ngombana vane kubujamo. Isikhathi esinengi nayikhutjhulwako vane ikhamphani ifuna ukukhuphulela abatjhayeli imirholo kodwana esikhathini esinengi imali yokukhwela ibhesi ikhuphuka ngemva kokuthi iimbaseli nofana intengo yeembaseli ikhutjhulwe, lokho kubangela kobana woke umuntu akhuphule imali.